Ee, go na le merogo e sa itsegeng merogo mengwe e kwa nageng, sekao e ka tswa e le thepe go ntse go na le ditapole tsa naga.

a maungo a farologantshiwa ke gore a golela mo bo bo bo jang le gore setlhare kana dijalo di eme mo moriting kgotsa mo letsatsing, letsatsi le kana mo go dutseng teng mo moriting e ka dira gore re maungo a gago a farologane le fa o ka lema leungo le le le esi jaaka apole.

Merogo e e jaaka ditamati e jalwa mo letsatsing fa mariga a setse a fedile. Peo ya teng kana setlhare sa teng fa se simolola se tlhoka diura di le robedi letsatsi lengwe le lengwe gore setlhare se kgone go gola, mme mo makaleng a teng a a senang metsi wa kgaola o tlogelela mo go nang le metsi teng, le makala a go gogobang mo fatshe a tlosiwa go sireletsa setlhare gore se sa nna le bolwetsi.

Peo e ya rooibos e jalwa ka letlhabula mo go nang le letsatsi teng, mme gore e robiwe e robiwa disentemitara a di le masome a mararo go ya go masome a mane mo godimo ga setlhare. Mme e tseya dikgwedi di le masome a mabedi pedi go ya go masome a mabedi, lesome le borobongwe ka letlhabula.

Ee, nka tlhalosa botlhokwa ba rooibos mo mebeleng ya rona e fokotsa madi a kwa godimo, e thusa ka go fokotsa sukiri, e thusa ka mala le ka letlalo.

Fa go ka nna le diporofense tse di nang le bo bo ko godimo gore e nne tsone tse di jalang rooibos, gonne rooibos ga e utlwane le serame le mmu o nang le dikotla tse dintsi.

Tse dingwe ke fa mafatshe a mangwe a sa a batla maungo a tswang mo balemirui ba a Aforika Borwa, ba tlhopa ba mafatshe a farologaneng. Eo e ka dira dikgwetlho tse dikgolo.

Tse ding' ditsela tsa go dirisa maungo ka boleng bo bo ko godimo e ka nna go dira matlape a maungo e nne dikgetsi kapa go dira letlalo ka matlape a maungo. Tse dingwe tse di ka emisang boleng ba go rekisetsa maungo ke gore fa re ka dira maungo re a berekise go itshasa letlalo le meriri.

Tse dingwe tsa maungo a jalwang mo lefatsheng lotlhe ke , diperekisi, diapole le dipanana. Mme tse tsone di dula di le teng go tloga ngwaga e simolola go fitlha e be felela.

Tse dingwe tsa merogo e e jewang thata mo lefatsheng ke khabitšhe, ditapole le spinach tse tsone di kgona go gola ka letlhabula le ka mariga. Ke sa siele ko morago eiye le yone e golang ka letlhabula le ka mariga.

Gape se mabele le dithoro se nang le sone mo temothuong ya segompieno ke gore meso mengwe le mengwe motho o rotloetswa gore a je dijo tsa mo mosong, mme dijo tsa mo mosong ke tsone dithoro le mabele ke tsone tse batho ba rotloetsang gore ba di dirise mo mosong pele ga ba ya dikolong kwa mmerekong kana ba tswela kwa ntle ba le go mabaka a letsatsi.

Fa go twe wine farming go bolelwa polasi ya terebe, mme bojalwa bo bo diriwang moo ke ba terebe. Mmala o ka se tshwane go na le diterebe e tlhagang pele go na le e tlhagang sa bobedi go bo go na le e e tlosiwang mo ditlhareng sa bofelo, mme ke yona e e feleletsang e dirile wine.

Sa pele se se botlhokwa go simolola tshingwana ke mmu, sa bobedi ke go itse na dipeo tse o di lemang ke nako ya teng na, sa boraro ke metsi a o a tshelang mo dijalong tsa gago, sa bone ke gore o itse o nontsha mmu jang, ya botlhano ke gore o itse o tlosa merogo e jang e butswitseng mo garden-eng .